Ndicinga okokubana ngaba kubalulekile abantwana abangaphantsi kweminyaka elishumi elinesithandathu ukuba mabafundiswe ngokucwangcisa, ngoba kweli xesha langoku zininzi izinto ezihlayo. Umzekelo, ukudlwengulwa ingayinto engehla kweli lizwe elinje. Ngoko ke kubalulekile asoloko ezigcine ephephile. Nezinto ke ezenzekayo esizibonayo kumakhasi onxibelelwano, abantwana baye bafunde izinto phaa besebancinci. Ngoko ke kubalulekile uba bazazi ezi zinto kwangethuba ukuze baphephe izinto ezinintsi.

Zikhona iinkqubo ezikhoyo ezinjenge-M Care Elderly Program, nezinye ezinjenge-Age in Action, ezikhoyo ezinceda abantu abadala. Azikho ninzi kodwa zikhona kwaye kungaluvuyo ukuba zinganda zifikelele kumntu wonke onakho. Kuba ndihlala eKapa ke mna ke, ziye ndithetha ngezi ndizaziyo. Ziye zincedisane ke norhulumente ekubeni zikhuphe iimoto ziyolanda abantu abadala ezindlini zibase ezikliniki kuba, xa abasakwazi ukuzihambela ngeenyawo.

Ukunciphisa imililo ematyotyombeni ndingathi kudinga intsebenziswano phakathi koluntu norhulumente, ekubeni urhulumente ancedise abantu, abafundise ngeendlela zokwakha nezinto abafuneke bezisebenzisile kuncediswane nabasebenzi abadibene nokucima imililo. Ndingathi zingazizinto ezincedayo ezo, kufundiswe uluntu ngendlela abangazigcina ngayo bekhuselekile. Urhulumente anyuse unyawo ekubeni akhele abantu izindlu zesitena. Ndingathi zizinto ezibalulekileyo ekumele ziyenzeka ezo.

Ndingathi ibalulekile loo nto ngoba ekugqibeleni iye ichaphazele wena nendlela okhuseleke ngayo empilweni. Iye ikuqinisekise okokubana ngaba le eli yeza uliselayo lizawunceda le nto ugula yiyo, futhi eli yeza uliselayo livela kurhulumente okanye kugqirha osemthethweni. Futhi eli yeza aliphelelwanga, alikho semva, alikho lidala, ndingatsho. So kubalulekile ke uyazi uba iyeza olithengayo liyinyani futhi lelayento ufuna ugula yiyo.

Ndingathi ibalulekile ukuba indoda ibe nengqondo ephilileyo, ibe nempilo yengqondo ephilileyo ngokuba uxanduva losapho ndingathi luxhomekeke endodeni. Ngoko ke ukuba ayiphilanga indoda ngokwengqondo iye iyichaphazele loo nto. Ukuba futhi indoda ayiphilanga ngokwengqondo iyohlulakala uba ngumzekelo ebantwaneni bayo. Futhi nezigqibo zosapho, iye yohlulakale, yenze izigqibo ezingafanelekanga. Ngoko ke kubalulekile indoda iphile engqondweni kuba usapho lona luxhomekeke kuyo.

Ndingathi kukusebenzisa iipilisi ezingekho semthethweni ezandenza ndashiyeka ndingaphilanga. Yayiyinto endayisebenzisayo, nokuzila ukutya ixesha eligqithisekileyo, kuba ke ndabona sendiphelela esibhedlele. Ngoko ke ndingathi zange isebenze ngoba ndaphantsa ulimala yiloo nto.

Mhlobo wam endimthandayo, intle ke into oyicingayo yokubana uthobe umzimba ufune ube segazini. Yinto ebalulekileyo, kodwa ke indlela owenza ngayo andinothi ibalulekile futhi ilungile ngoba ekugqibeleni izawuphinda ibuyele wena. Bendinocela ke mhlobo wam okokubana ngaba uqale ke wenze uphando ngezi pilisi uzithengileyo, uzame uva ukuba azinabungozi futhi azizubuyela kakubi kuwe empilweni yakho.

Kubalulekile ukudibanisa ucwangcisontsapho namasiko ngoba kuye kuncede ekubeni abantu bayamkele imo yangoku yokucwangcisa bengaphulanga iinkolelo abakholelwa kuzo. Ngoko ke ndingathi bana kubalulekile okokubana ngaba uwazi omabini la macala, icala lenkolelo necala langoku, lexesha langoku, ucwangcisontsapho lwangoku ukuze uyazi okokubana ngaba ihamba njani, futhi ayizoyichaphazela into okholelwa kuyo.

Umama wam ondizalayo, indlela awafumanisa ngayo ukubana ngaba unoxinzelelo lwegazi, wayemane eba neentloko, qhoqhoqho, ezingapheliyo. Athi noba wenza into uzokhawuleza abe nesiyezi. Waphinda, ezinye izinto awayezifumana, wayethanda uba uba neentlungu apha esifubeni okanye avele amongoze nje. Kulapho ke waqonda okokubana ngaba makaye kwikliniki ayova uba yintoni ingxaki. Wafumanisa njalo ke.

Ndingathi ukunqaba okanye ukubakho abasebenzi abambalwa kwiiklinikhi kuba nefuthe elibi, elikhulu ngoba abantu uncedo balufumana nzima kuba benqongophele abasebenzi. Futhi, iye ke ngoku ilibaziseke indlela yonceda abantu, itsale. Abantu baphele bengancedakalanga, futhi abanye baye bangayicingi noyicinga ukuya kwiklinikhi ngoba bayayazi okokubana ngaba, sebeyile abalufumani uncedo ngenxa yonqaba kwabasebenzi okanye unqongophala kwabasebenzi.

Umtshana wam, endandihleli nayo ndabona ngose athule, ndaqaphela okokubana ngaba uyaxhuzula. Ndakhawulezisa ke ndabiza abammelwane. Ngentlahla ke omnye wabammelwane wam usebenzela urhulumente. Wayesebenzela ikliniki ethile. Ngoko ke wakwazi unceda. Bathi befika aboncedo lokuqala wabe noko sethomalele. Nabo bafika ngokwexesha, zange bathathe ithuba elininzi.

Izibhedlele ziye zincedise kwimpilo yengqondo kubantu abagulayo ngoba baye abantu abagulayo bachaphazeleke nasengqondweni. Okwesibini, impilo yentlalo. Izibhedlele ziye zincedise apho, okokubana intlalo yabantu ibe yintlalo ephilileyo, kuba ke begula.

Ndingathi abantu basezilalini bazenzela amacebo ngokwabo, kuba bengenalwazi oluthe vetshe ngokuba kukhona uncedo oluba khona okanye ziba khona iinkonzo zikaxakeka xa kukho izikhukhula zemvula. Esinye isizathu, ndingathi kukulibaziseka koncedo, xa bethe bacela ke ukuba bancedwe. Kuye ke kulibaziseke olo ncedo kurhulumente wethu. Ndingathi zezona zizathu ezo ezenza ukuba bangazithembi iinkonzo zikaxakeka ezikhoyo.